Ndiye ndifunde amaphephandaba, ndibukele nomabonakude, ndimamele nonomathotholo ukuqinisekisa ukuba ezi ndaba ndizibone kwi-intanethi ziyinyani kusini na.

Ndingayilungisa ngokuba kubekho amaxesha okuphatha imfonomfono. Umzekelo xa bebuya esikolweni, ngentsimbi yesithathu ukuyotsho ngentsimbi yesithandathu, akho mntu uvumelekileyo ukuba acofe imfonomfono yakhe.

Into ebangela ukuba abantu bazithande ezi nkonzo kukuba kulula ukufikeleleka kuzo kwaye akutyi kakhulu epokothini. Kulula nje ufikelela kuzo, zifumaneka kwimfonomfono yakho ngalo lonke ixesha.

Zinintsi izinto ezenzekayo kula makhasi wokunxibelelwano ezingalunganga ukuquka ukubona izimo ezihlasimlisa umzimba.

Ndingamcebisa ukuba angaxhomi okanye ashicilele amanqaku ayothi abaphathe kakubi abanye abantu. Axhome kwaye ashicilele amanqaku onwabisayo.

Iindawo ezineWi-Fi elokishini ziluphuhliso kakhulu kuzuba kaloku ubomi bangoku budinga i-intanethi kakhulu. Xa kukho iWi-Fi ezilokishini loo nto iye, iye ibenze bube lula ubomi babantwana abafunda isikolo nabo badala bafuna iinkcukacha ngeendaba ezithile bayakwazi ukungena kumakhasi onxibelelwano ajonge ezo nkcukacha. Iluncedo kakhulu iWi-Fi ngoba kuba lula ukwenza uphando.

Amagwinya amnandi ayafumaneka apha ekhaya, eMagwinyeni Corner Store. Thenga igwinya libe linye ufumane ingwinya libe linye ngamaxabiso aphantsi.

Ndingathanda ukuba badlale umculo obizwa ngokuba ngamapiano ngoba kaloku ngowona mculo odumileyo kweli xesha langoku.

Lingazuza ngokuthi alinobethakala kakhulu epokothini. Xa lineWi-Fi wonke umntu angakwazi ukukonektha kwiWi-Fi akanozithengela idatha yakhe yedwa ecaleni.

Ndingenza ukuba libe khona iqhosha apho umntu othe wahlukunyezwa lolo shicilelo akwazi ukuxela. Emva koko kwenziwe uphando, kujongwe ukuba olo shicilelo ingaba ngenyani na liyamhlukumeza loo mntu lishicilele ngaye. Ndandule ke ngoku ukuthatha isigqibo.

Ngemini yam yokuqala ndisebenzisa iWi-Fi yasimahla, ndandichulumancile kakhulu. Ndandikwa masipala iWi-Fi yasimahla yandinceda kakhulu ukuze ndikwazi ukwenza uphando olwalufuneka esikolweni.